Eya ona maeto ke wa rata, ee hobane o kgona ho phodisa hlooho, ho bona le dibakeng tse ding tseo o sa di tsebe, ho bona ho kopana le batho ba dibakeng tse fapafapaneng.

Ha e le tjena, beng ba mmuso ba tlamehile ho kopana le beng ba ditaxi, mme ba dule fatshe ba shebisane hore na, ba tlo sebedisana mmoho jwang, le yona taba ena.

Ha se re sheba hona jwale, ehlile tefo ya taxi e nyolohile haholo, hobane ho nyolohile le ona mafura ano a di-taxi. Jwale ehlile e phunye pokotho ya ka, ka tsela e sa lokang hantle ehlile, hobane e nyolohile ka tjhelete e ngata haholo.

Moo ke dulang, dibese tsena ha di fihle, jwale ha ke kgone ho di sebedisa, ka hobane ha di fihle moo ke dulang.

Ke ile ka nahana ka ipotsa hore na, jwale maphile a ona a tswa ho kae, ebile a tlile le mawo kapa a dula ka hona beseng ka moo.

ke rata ho nka bese, hobane bese yona ehlile e fihla ka pele moo o yang, ebile o kgona ho dula hantle. Ka beseng.

Ha sefofane se diehile, basebetsi ba sefofane ba o tsebisa, hore sefofane se diehile, ebile se tlo fihla ka nako e itseng. ntho e ka diehisang sefofane ekaba maemo a lehodimo, hoba mathata a mang a kopaneng le sona sefofane hore se diehe.

Ntho e ka diehisang sekepe, ke ha maemo a ona lewatle a le mabe haholo, hore sekepe se ka tsamaya. o fumana hore, bona beng ba sekepe ba re atjhe ke re phomola hanyane. Re emele mawatle, lewatle kapa mawatle a etse, maemo a lewatle, a ke a phole, ke yona ntho e ka diehisang .

Eya, tshebeletso eo e ba fanang ka yona dibeseng. Ehlile e ya ba thusa batho ba baholo.

Eya ke ile ka e palama, sepalangwang sa e-Hailing, ne ke ya mo mme wa ka a dulang, ha ke fihla mono, ha ka patala ka tjhelete e le ya pampiri, kile ka patala e tjhelete e ka kareteng, transaction-e, a etsa transaction -e e ho thweng ke EFT.

Ke sebedisa N1 haholo, ha ke ya sekolong, or ha ke kgutla . Ke kgutlela hae ke tswa sekolong.

E ba tswela molemo ka hobane , ba ba na le tokoloho ya ho ikela mabakeng ao, ba batlang ho ikela ho ona, ka nako eo ba batlang ho ikela ka yona. Ebile ha wa tlameha hore ba tsamaye ka schedule sa dipalangwang, ba itsamaela feela ka nako eo ba e batlang.

Dumelang mme, ka lebitso ke ntate Molimi, ke palame sona sefofane sena, sa fly SA firm, mpa ho ka fumana mokotla wa ka, oo ne ke o tshetse moo o dulang mekotla mokotla wa ka o tala ka mmala, ha o molelele hanyane, ha ka kgona ho fumana mokotla wa ka moo, moo re latang mekotla. E ne ke kopa feela le nthuse ka ho sheba mokotla oo wa ka. Ke ya leboha.

Ee bese e ile ya tloha seteisheneng, so ho thweng ke park station moo bese di palangwang teng, ebile ya tloha ya ya, ee lekeisheneng le leng tjena, ba re ke Sebokeng, e lo lata batho ba Sebokeng, ha e tloha Sebokeng ya palama N-one, e lebile ee Welkom. Ha e fihla Welkom, ya ya laitjholla batho, e palamisa ba bang hape, ha e tloha Welkom elibile ee Brandfort, ha e fihla Brandfort ya theola e palamisa ba bang, e lebile Bloemfontein. Ke moo nna ne ke theoha hona teng.